Uma ngisemcimbini wesintu okuphekwe khona inyama yangaphakathi kanti angiyithandisisi, into engingayenza ukulithatha ipuleti ebese ngilidlulisele kumuntu engihlezi eceleni kwakhe. Ngimuchazele umuntu ukuthi inyama yangaphakathi angiyithandisisi ngoba ingikhiphisa ngesisu.

Umshado uvame ukubonwa njengokubambiswano partnership, izinto engicabanga ukuthi abashadikazi kufanele bazenze ukuqinisekisa ukuthi umshado wabo uyaphumelela ukuhloniphana, ukuxoxisana, ukuthi zonke izinto emshadweni wabo zihlale obala njengezezimali. Umshado awusekelwe amaqiniso wodwa, kungabi bikho uphathina ozoba nezimfihlo emshadweni.

Izindlela ezinokuthula esingazenza singumphakathi ekutheni kwabiwe kahle umhlaba emindenini yasemakhaya, ukuthi sihlangane njengemiphakathi ekuleyo ndawo sibizane sonke, sivumelane ngezwi elilodwa lokuthi umndeni wesbongo esithile, uthola ama-hectares amangaka omhlaba. Nomunye umndeni wesibongo esithile uthola ama-hectares amangaka omhlaba, konke lokhu sikwenze kube ama-hectares enani elilinganayo lokho ukuze kudaleke ukuthula.

Ucabanga ukuthi amathonya esimanje angashitsha incazelo noma umthelela womzwelo womkhosi wendabuko? Cha, angicabangi kanjalo amasiko ayohlezi eyisiko, umkhosi wendabuko nomzwelo wakhona uyohlezi ungumkhosi wendabuko, akukho okuyokwenza ukuthi siguqule isimo somkhosi wendabuko.

Impahla yesintu eqokwa umuntu wesifazane uma emuliswa okuyisidwaba kanye nobuhlalu, bubaluleke kakhulu kumuntu wesifazane. Okokuqala, uzizwa eyintombi yesintu okanye eyintombi yomZulu, uba nokuzigqaja okukhulu ngoba lokho kuluhlobo loku-represent-a ubuntombi bakhe. Luhle kakhulu uhlobo lokuthi umuntu wesifazane uma emuliswa agqoke ngokwesintu.